Uma ngabe ngingaqala ukushintsha uthando lwami lezingadi lube yimali engenayo, bengingeza ucwaningo kwimakethe yama-roses, ngazi ukuthi iliphi uhlobo lwama-rose olungavuma kule nhlabathi enginayo. Bengingathola ukuthi yibaphi ama-rose abantu abawathandayo. Amakhasimende ami bekungaba abantu abathandanayo abafuna ukujabulisa iy'thandwa zabo ngama-roses.

Ngike ngazizwe ngishiye dengwane noma ngikhishwe inyumbazane phakathi nomdlalo kanye nabangani bami. Lokhu kwangenza ngazenyeza futhi kwaphula nomoya wami, inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu. Bengingathanda ukuthi uma ngabe sidlala singabangani sikhulume. Uma ngabe omunye engadlali ngendlela efanelekile nimazise, nimbuyise emdlalweni kunokuthi nimane nimlaxaze nje kanjalo noma nimkhiphe inyumbazane.

Uma ngidlala nomngani wami bese ekhombisa ukucasuka noma eqala ukuncintisana uma izinto zingahambi ngendlela yakhe kungangidumaza lokho, futhi ngingazama ukuthi nginciphise ukukhungatheka kuye ngokuthi ngimyekele ukuthi awine khona ezoqhubeka adlale, ngibuyise injabulo nethemba kuyena.

Umsebenzi wokuzilibalisa engiwuqalile ngenxa yenkundla yokuxhumana ovele waba nzima kakhulu kunalokhu bengikucabanga, i-digital marketing. Hhayi, ukwenza i-content eheha abantu ukuthi uthenge, bathenge le nto oyidayisayo kunzima kakhulu ngoba uy'thola sewuphinda into eshiwo abanye abantu kube ngathi wena ayikho into yakho evela kuwena uqobo.

Cha, angikaze ngezwa ngoJezel Mngoma, umculi koda indaba yakhe ihlaba umxhwele. Ngicabanga ukuthi kulula ukusuka ekuzilibaziseni ukuya emalini engenayo ngaleyo nto osuke uyenza. Uma kuyinto oyithandayo nento okuyithalente lakho, anginayo inkinga ngoba kuba yinto nje yokuthi uhambise lokho ebantwini uthole imali ngoba usuke vele wenza into oyithandayo nento obizelwe yona la emhlabeni, kulula ukuthi ungenza ngayo imali.

Ukudweba ngiyakuthanda. Ukudweba le ndawo enhle kungenza ngizizwe nginokuthula ngaphakathi, kungenza ngizizwe ngibe nalo muzwa wokuphumula. Nginokuthola okungachazeki. Indawo enhle epholile, egeleza amanzi amnandi nomoya opholile.

Ngokubona kwami iqhaza elidlalwa imidlalo ekufundiseni iy'fundo zokuphila njengeqembu, ukubekezela kanye nokuqina. Lokhu kuyenzeka ngoba uma nidlala niyiqembu, wonke umuntu uyazi ukuthi niyadingana nonke ukuze niphumelele. Lokho kwenza ukuthi uxhomeke kuma-teammates akho, ukwazi futhi nokubekezela izinto may'ngahambi kahle uphokophelele empumelelweni, uqine futhi umelane nezimo ezinzima.

Ngicabanga ukuthi into eyenza imidlalo yesintu ikhetheke kangaka uma iqhathaniswa nemidlalo yesimanje yamavidiyo ingoba imidlalo yesintu idinga wena siqu, usebenzisa ingqondo, usebenzisa amalungu akho omzimba. Kumele uzilethe wena wonke uphelele and imidlalo le yamavidiyo ayikufundisi lokho. Okwenzayo ngale mdlalo yamavidiyo, ukuhlala phansi esitulweni ucofe ibhathini bese kwenzeka leyo nto kanti kule yesintu uhamba wena uyoyenza leyo nto okumele yenzeke.